Okubalulekile emkhakheni wezokuthutha ukuthi abagibeli befike bephephile la abaya khona nokufika ngesikhathi futhi nokuphatheka kahle nje. Mina engingakwenza ukuthi kube nokudla kwamahhala kuzona izindiza ngiphinde futhi nginciphise nentengo yokugibela ngokunjalo. Lokho kuzoqinisekisa ukuthi umsebenzi uyanda.

Umehluko, lezi zesonto zihamba uma kunemihlangano emikhulu njengamaphasika lapho kusetshenziswa khona ngemvamisa kuba amabhasi ngoba esuke kuhamba inqwaba yabantu. Lezi ezingenzi nzuzo ezithutha abantu abadala kuvamise ukuthi kuzona kungakhokhwa bekhokhelwe uhulumeni noma umasipala.

Amarempu asebenza kakhulu, kakhulukazi makuthuthwa impahla ngoba iwona aphakamisayo nehlesayo futhi impahla. Ezinye izimoto zinawo ngisho namarempu nazo njengamathragi wokudla. Ama-elevator asebenza nawo futhi kakhulu ezindaweni ey'njengamamoli, lapho abantu abadinga ukwehla benyuka ngawo amay'tebhisi azihambelayo.

Izinkampani ezinkulu zingconywana zona ngoba uma zihweba ziyakwazi ukuthenga ngokuningi okwenza umehluko masezidayisa zidayisela abantu ziphinde futhi zithole nama-discounts ngoba zithenge ngokuningi. Akufani nalezi y'nkampani ezincane ezingakwazi zona ukuthenga ngobuningi okwenza ukuthi uma kunyuka nezimali uma kunyuka izimali ngenxa yophethroli nodizili, lokho kuyazithinta zona ngoba azikwazi ukuthenga ngendlela efanele ukugcina ibhizinisi labo lisebenza.

Umehluko kwezokuthutha zesonto ukuthi zona zithutha abantu abasuke beya emasontweni okwenza ukuthi zenze imali eningi ngesikhashana esifishane. Kodwa futhi akufani noma usuke uthutha abantu abadala. Makuthuthwa abantu abadala, amakhansela avamise ukufaka isandla sokuxhasa izimoto ukuze zizokwazi ukuthi zifake uphethroli zithuthe abantu abadala zibayise lapha okumele beye khona.

Mina ngithi akwenele, kusadingakala ukuthi kwenziwe imizila emisha yezitimela ngoba khona izindawo la iy'timela ey'ngafikeleli khona kubantu. Kanti futhi nalezi zitimela ey'setshenziswayo seziy'ndala ukuthi zingathutha abantu. Noma khona singeke sisho sithi ayikho imizamo eyenziwa uhulumeni ngoba ikhona, ikhona i-Gautrain eyenziwa, efasti, enesivinini. Kodwa akwenele kusamele kuqhutshekwe kwakhiwe eminye imizila la kuzofinyelela khona kubantu abahlwempu.

Lokhu kungaba yinkinga kakhulu. Okuchaza ukuthi izimpahla zokudla uma zingena kulelizwe zizokhokha intengo enkulu ukungena kwi-toll lokho okungenza ukuthi kunyuke nama-price okudla, nama-price azo zonke izinto ey'thintekayo ezweni.